Swiambalo swa ndhavuko leswi ndzi lavaka ku swi xava, i xibelana na tinjhovo. Hikuva n'wana wa mina i wa nhwanyana na wa mufana. Wa mufana ni n'wi lavela tinjhovo ni lava ku n'wi xavela tinjhovo.

Vuhlalu bya tin'anga a byi sasekanga, i vuhlalu lebyi nga na ti-colour timbirhi ntsena kambe vuhlalu bya vuhlalu lebyi sasekeke i vuhlalu bya mucato, byi na ti-colour to tala. Ku na khale a ti leti sasekeke leti kombisaka ku ri i ta mucato. A ti a ti fani na ti-colour ta tin'anga.

Vuhlalu vuhlalu byi rhungiwa hi ndlela leyi. U fanekele u va na ti-colour to tala kumbe ta ntlhanu, u ta ku u va na na leti, u va na hari. U kota ku teka colour yo sungula, a hi nge colour leyi yo sungula i ya xitshopana. U teka xitshopana u chela naritini, u teka colour ya vumbirhi u yi ka hi hi naliti, u teka colour ya vunharhu u hlanganisa. U hlanganisela hi ndlela yeleyo ku fikela laha u u vonaka ku ri yi ringanerile ku va yi nga va vuhlalu bya le nkolweni. U ta swi vona na wena swi ta saseka hi ndlela yo hlamarisa.

Ncino wa xibelana i ncino lowu nga hlupheki, i ncino lowu u nga munhu un'wana na un'wana a nga wu kotaka ku cina. Loko u lava ku cina xibelana, u tirhisa tinyonga. U teka tinyonga ta wena u ti yisa eka tlhelo ra xinene u tlhela u ti teka u ti yisa eka tlhelo ra ximatsi. U swi endla hi xihatla lexikulu swinene, ti ya le na le hi xihatla. Kutani u ta swi vona ku ri wa swi kota ku cina, a swi hluphi.

ndhavuko wa Xitsonga va fanekele ku va ku mbala tinjhovo. Tinjhovo i a hi tinguvo, i swikhumba swa swiharhi swo karhi.

Swiambalo lexi ambariwaka hi vavasati i ti yele, na xibelana, na tinguvo, na vuhlalu na .

Ndzi yi rhandzaka swinene i Thomas Chauke hikuva tinghoma ta yena ti na nhlamuselo lowukulu swinene, ti na nkoka swinene. Ta aka ivi ti tlhela ti dyondzisa vantshwa lavo tala.

Ndzi rhandza vuyimbele bya Xitsonga vunanga bya Xitsonga, vuyimbeleri bya khale. Hi ti phina hi byona swinene, hikuva byi na vuyimbeleri lebyi byi na tidyondzo leto tala.

Dyondzisa vantshwa swiletelo swo karhi swa ndhavuko, i ku dyondzisa vana tidyondzo ta ndhavuko leti va nga ti tiveki, i ku dyondzisa vana swilo swa khale.

Ncino lowu ndzi wu rhandzaka ni rhandza ncino wa makhwaya hikuva i ncino lowu vaTsonga va wu rhandzaka na wona, a wu hluphi ku cina .

Tidyondzo leti ni ti kumaka eka tinsimu ta ndhavuko ti tele ngopfu. Ku na yin'wana ya tinsimu ta Thomas Chauke i ri hi fanekele ku tiyisela. I dyondzo leyi hi yi kumaka eka tona tinsimu leti, ku ri hi fanekele hi tiyisela evuton'wini.

Xiyimbeleri lexi ndzi xi tsakelaka i Price Boy. I wun'wana wa vanhu lava va yisaka ndhavuko wa Xitsonga emahlweni. I vantshwa lava va yisaka ndhavuko wa hina emahlweni hi ndlela ya vunanga Price Boy i mun'wani wa vantshwa loyi a a vone swi fanerile ku va a tirhisa a endla tinsimu a tirhisa Xitsonga, kambe a tlhela a swi endla hi ndlela ya vuntshwa. Tinsimu ta yena ta Xitsonga i tinsimu ta masiku lawa a hi tona letiya ta khale, kambe u ti endla hi Xitsongaxidzi.

Ta Vatsonga ta ndhavuko i tindhumba. Eya ni nga tshama endzeni ka tindhumba hikuva ndzumba yi kahle swinene. Loko ku titimela, ya hisa. Loko ku hisa ya titimela. I yindlu leyi yi nga kahle swinene ende i yindlu leyi hlayisekeke.

Ntirho wa vavasati i ku hlayisa mindyangu, i ku hlayisa muti, i ku kurisa muti, i ku , i ku hlayisa vavanuna va vona, va tlhela va hlayisa na vana va vona.